Mhlobo wam, ndicela undincede. Ndiphelelwe yidatha ndisebhizi ngumsebenzi wam wophando kwi-intanethi ngoku bendicela undincede undenzise kuwe okanye undithengele idatha kuba mna andinayo imali. Kwaye uyayazi idatha yangoku incinci kwaye iyabiza, ayihlali nexesha elide Iba ngumzuzu idatha ikhona efowunini ibe sele seyiphelile.

Ndingafowunela ikhampani yale Wi-Fi ukuze izokujonga ingxaki yokuba kutheni ingaveli efowunini yam okanye ndicele umntu owazi ukulungisa ezi zinto zombane aze azokundijongela ingxaki yale Wi-Fi. Okanye ndingathenga idatha evenkileni ndiyifake efowunini okwalo mzuzu iWi-Fi inengxaki.

Iiephu ezifana nooWhatsApp, Telegram, unxibelelwano lwemiyalezo nokutsala umnxeba ziye ziyenze lula indlela yokutsalelana okanye yokuthetha nabantu, ingakumbi abantu abakude kunathi.

Inganyamalala ngokupheleleyo kuba abantu abasathengi maphephandaba, basebenzisa i-intanethi ukuze bafumane iindaba. Ngoku uninzi lwabantu lusebenzisa iifowuni ezine-intanethi kwaye kuba lula nokufumana iindaba.

Ingaba bubungozi kuba amashishini eWi-Fi awasoze aphuhliseke okanye ahambele entweni kuba wonke umntu uzobe efikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla, abantu bengathengi zidatha befumana iWi-Fi yamahala.

Ngosuku ndiye ndisebenzise idatha engaka ngo-one gig kuba ifowuni iyayitya idatha, nee-ephu endizisebenzisayo ziyayitya idatha.

Kukuqinisekisa ukuba yonke into ekwi-cloud computing isegcinweni olufihlekileyo.

Ndingakhangela umntwana ofundayo ofuna ukwenza imisebenzi yakhe yesikolo kwi-intanethi, ndimnike asebenzise le yam idatha kuba iza kuphelelwa kwiiveki ezilandelayo. Kunoba iphele, kungcono kuba kube khona umntu oyisebenzileyo .

Ithetha ukuba kuzoba ngcono kubantwana, ingakumbi abafundayo, bakwazi ukwenza imisebenzi yabo edinga i-intanethi. Bazokwazi ukuyenza kuba baneintanethi yamahala, abasebenzisi datha ukuze, abasebenzisi mali ukuze bathenge idatha, basebenzisa iiWi-Fi zikarhulumente.

Lukhona, kwaye urhulumente weli unalo ulwazi lwale datha enyuswa rhoqo. Kwaye iba sisivumelwano sabo, kwabo baphezulu, kuba idatha soloko inyuka mihla le kwaye iyadura.

Abantwana bezikolo ezilalini bachaphazeleka kakhulu kwimeko yokuxhoma kwamaxabiso edatha eMzantsi Afrika. Kuba kumanye amakhaya akukho bantu baphangelayo, loo nto yenza ukuba abantwana bangabinayo imali yokuthenga idatha.

Ndiyibona iyinto endingayenza kuba kubalulekile ukwazi nezinye iilwimi zezinye iindawo okanye amazwe, ungazi ulwimi lwakho qha.

Ndicinga ukuba wonke umntu anganolwazi oluphangaleleyo ukuba unofikeleleka kwiWi-Fi zasimahla. Abantwana bangafunda ezikolweni kakuhle, bangazenza imisebenzi yesikolo edinga iWi-Fi okanye i-intanethi.

Ndicinga ukuba isebenza kakuhle kwelaa gumbi ikulo kuba ifakelwe khona, ngoku kwamanye amagumbi inabo ubudana ngoku ayifikeleleki kakuhle. Kungangcono ukuba xa ufuna ukusebenzisa iWi-Fi uye kwelaa gumbi ifakelwe kulo iWi-Fi.